Batho be itshebetsang ba lefa ho tswa diphokothong tsa bona kapa ka thuso ya bongaka le bona.

Di-insurance ha di na nnete di rata maka ka hore, di-premium package tse e leng hore o bolellwa ka tsona hore o tla di thola mohlang o kenyang kopo ha o di thole ka botlalo. Sa bona dipapatsong ke hore ba reka batho hore ba tle ba tlo bapatsa dipapatsong tsa bona hore ba thotse di-premium package tsa bona ka botlalo ha ba qeta ho kenya kopo. Empa Bonneteng ha o qeta ho kenya kopo, o tshwanetse ho sign-a dipampiri tse ngata-ngata le ho ya hodimo le fatshe, o emele matsatsi a itseng pele tjhelete e kena. Le mora moo ha o thole tjhelete e lekaneng eo ba o tshepisitseng yona ke moo o tla bonang teng hee hore di-insurance di rata maka.

Forex eo hape e tsejwang ka hore ke mmaraka wa phapanyetso ya ka ntle ho naha, ke mmaraka wa lefatshe moo batho ka bo mong dikgwebo le mekgatlo e rekisang ditjhelete tsa ditjhelete. Ke mmaraka o arohanang mo ba nka karolo ba rekang le ba rekisang tjhelete ka bobedi. Jwalo ka dolara ya America kgahlano le Euro ka sepheho sa ho etsa phaello ka ho fetofetoha ha maemo a phapanyetso. Kgwebo ya Forex e kenelletse ho hakanya boleng ba tjhelete e le ngwe kgahlano le e ngwe, mme hangata e etswa ka mokgwa wa electronic-e over the counter e bitswang OTC ka diforomo tsa kgwebo tsa marangrang.

Ditshireletso tsa lefu di kanna dia se ke dia lefa ka dinako tse ding ka lebaka la mabaka a sa tshwaneng. Ho se senole kapa ho hlakisa hampe ha hlahiso leseding ya bongaka ke monga policy ho ka etsa hore ditsheko di hanelwe. Ho feta moo, mabaka a mang a kenyeletsang ke ho fellwa ke matla ha policy ditefelong tsa lefu le di-policy tse sa lefiwing ho tlisa claim-e kamorao ha nako, le ho hloleha ho fihlela diphihlelo ka diphihlelo. Maemong a mang dikopo tsa bomenemene kapa dikopo tsa maano le tsona di ka lebisa ho se lefe.

Re le batho ha re tshwane mme re na le mabaka le mathata a sa tshwaneng. Jwalo ka le nna ke le mashonisa, kea hlalohanya hore boemo bo mme na le ho sona a tlo kadima tjhelete ho ne ho se monate ka tlung. Ke ne ke rata ho jwetsa mme hore tjhelete a ka nna a se e lefe ho lokile. Kea tseba hore le nna ka le leng la matsatsi ke tla hloka thuso ya mme, mme mme ke yena a tla kgonang ho nthusa.

sa dijo ke sona se leng hore se tla thusa bo nkgono ba rona ba e leng hore ba dula ba le banka nako tse ngata. Ha ba ka ntsha feela makgolo a mabedi kapa a mararo ka kgwedi, moo e leng hore ka kgwedi e nngwe le e nngwe ya boraro mo jareng, ba kgona hore ba ya ba tsamaye ba lo reka dijo mme ba arohanye dijo tseo.

Ha e le hore o hloka a loan kapa o batla loan ya ho isa ngwana university-ng, mme ha o batle ho ya bankeng. O ka nna wa kena website-eng ya NSFAS ho WW dot NSFAS dot org, dot ZA. Moo e leng hore o tla kgona ho ngodisetsa bursary loan-o ya NSFAS. O tla e lefa dilemo tse leshome morao ha ngwana ha qeta sekolo. Seo ba tlo se hlokang ho wena, ke ditshwantsho tsa hao tsa ID le payslip ya hao jwalo ka motswadi.

Proof of address ya hao ke pampitshana kapa leqephe le leng hore la bontsha moo o dulang teng moo ntlo ya hao kapa sebaka sa hao kapa setsha sa hao se leng teng. E ka fumaneha ha masepala ha e le hore ha o dule makeisheneng o dula motseng. Proof of address ya hao, o ka e lata kgosing.

Ha se mang le mang a fuwang overdraft facility, hore o kgone ho thola kapo ho fumana overdraft facility. Bankeng ba tshwanetse ho tseba hore o kgola bokae, o etsa bokae ka kgwedi le hore o etsa bokae ka jara. Mme hape ba tlo hloka le payslip ya hao ya ho bontsha hore o ka kgona ho lefa tjhelete ya bona ka botlalo ntle le tshokodiso. Mme hape ba tlo batla ho tseba ha se hore e fiwa mang le mang oe leng hore wa sebetsa. Ba batla ho tseba pele hore o o kgola bokae, o fiwa bokae ka jara le ka kgwedi, ke moo hee bona ba tla nkang qeto ya hore ba o fa overdraft kapa ha ba o fe.